Sunflower i ri thusa kha u ita mapfhura a u bika, ri a kona u shumisa mbeu dza Sunflower u kona u ita mapfhura a u bika. Ri ya kona u ṋea zwifuwo zwiḽiwa uri zwi kone u ḽa kha dzedziḽa.

Sunflower i ri thusa kha u ita mapfhura a u bika, ri a kona u ita mapfhura a u bika ro shumisa mbeu dza Sunflower. Ro no fhedza u ita mapfhura nga mbeu dza Sunflower ri a kona u fha zwifuwo uri zwi wane zwiḽiwa zwi kone u ḽa kha dzedzi ḽa mbeu dza Sunflower. Sunflower i thusa kha uri mavu a dzule o takala na kha u thusa kha u aluwa ha zwimela, Sunflower i ya kona u thusa maluvha uri hu vhe na maluvha o nakaho miḓini, ra wana vho khavhisa nga maluvha eneo a Sunflower. Vhaṅwe vha a kona uri vha rengise Sunflower uri vha kone u ita tshelede, Sunflower ndi yavhuḓi, i ri nakisela miḓi, i ri fha mapfhura a u bika, ri a konaha uri ri i ṱavhe uri i kone u ita uri mavu a fure a vhe avhuḓi kha u ṱavha.

Ri fanela u shela manyoro o fanelaho kha mavu uri mavu avhe o takalaho na u thusa zwimela uri zwi kone u mela zwavhuḓi. U ṱavha zwimela zwo no nga mahatsi kana miṋawa u kona u tsireledza mavu, u fanela u ṱavha zwiṅwe zwimelwa zwo fhambananaho na zwe vha ṱavha u thoma uri mavu a vhe o tsireledzeaho. Zwimela a zwi faneli u ṱavhiwa hu si na u sielisana, hu fanela u vha na u sielisana uri mavu a vhe o takalaho, a vhe mavu ane a bveledza zwimela zwine zwa vho ri ndi zwavhuḓi. U fanela u shela manyoro avhuḓi, manyoro o fanelaho u ṱavha zwimela zwine zwa thusa kha u tsireledza mavu.

Ndi zwa ndeme ngauri zwi bveledza zwiḽiwa kha vhathu na mishumo kha vhathu uri vhathu vha wane mishumo vhathu vha wane zwa u ḽa, u ṋea vhathu zwiḽiwa, u bveledza mishumo na u ita tshelede ngauri vhathu vha rengisa zwenezwo zwithu vha wana tshelede ya u kona u tshila ngayo, vha kona u wana zwiḽiwa vha dovha hafhu vha wana mishumo. Ndi zwa ndeme u ṱavha zwithu kana u rengisa zwithu zwine zwa vho ri zwo tou ṱavhiwa, zwi a thusa na kha ikonomi ya Afrika Tshipembe uri hu vhe na masheleni manzhi ngauri zwi vha zwi tshi khou rengisiwa futhi hu vha hu na mishumo minzhi sa vhunga mishumo i tshi khou konḓa na u kona uri vhathu vha kone u wana zwa vhutshila ngazwo na zwa u ḽa.

Arali nda nga ṋewa tshikhala tsha u ṱavha ndo vha ndi tshi nga ṱavha mavhele ngauri vhathu vhanzhi Afrika Tshipembe vha ḽa mavhele ḓuvha na ḓuvha, a aluwa zwavhuḓi hune nda dzula hone. Kha shango ḽa Afrika Tshipembe mavhele a ya kona u dzula tshifhinga tshilapfhu a sa khou vhaisala zwine zwa amba uri a nga fhedza tshikhala tshilapfhu vhathu vha tshi khou tshila ngao. Mavhele ndi avhuḓi, hune nda dzula hone a aluwa zwavhuḓi nahone vhathu vha ya a takalela nga maanḓa ngauri a ḽiwa ḓuvha na ḓuvha kha vhunzhi ha vhupo ha Afrika Tshipembe, ri a funa nahone mavu a hune nda dzula hone a ya tenda uri mavhele a aluwe zwavhuḓi, ri kone u ḽa ri tshi khou a sheledza, ri tshi khou a fara zwavhuḓi, ra kona u ḓiphina nga mavhele. Ndi nga ṱavha mavhele ngauri mavhele ri tshila ngao kha vhutshilo hashu ha ḓuvha liṅwe na liṅwe kha vhunzhi ha miḓi ya Afrika Tshipembe.

Mutshelo une nda u takalela ndi bvani ngauri bvani ḽi a ḓifha nahone bvani ḽo ḓala maḓi lune ḽi ya ḽea na musi hu tshi khou fhisa, ḓuvha ḽi tshi khou fhisa ḽi tshi khou tou nzirr. Ndi a kona u ḽa mabvani ngauri o ḓala maḓi, a ya ṱuwisa ḓora nahone mabvani ndi a takalela nga maanḓa. Muṅwe wa mutshelo une nda u funa ndi apuḽa ngauri apula ḽi a ḓifha nahone ḽo ḓala pfhushi, ndi mutshelo wavhuḓi une u aluwa kha mashango manzhi a Afrika Tshipembe. Muṅwe mutshelo une nda u takalela ndi ndi muomva ngauri muomva u ya furisa nahone u a ḓifha, u ya aluwa ma aluwa kha mashango manzhi a Afrika Tshipembe. Ndi ya u takalela ngauri u a furisa nahone u a ḓifha.

Ee, vhuponi ha hashu ri a alusa phonḓa. Ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo ngauri dzi ṱoḓa mvula.

Maga ane a fanela u tevhedzwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu ndi a tevhelaho, u fanela u ṋanga fhethu ha vhuḓi ha u ṱavhela hune ha dzhena ḓuvha na u lugisela mavu nga u lima zwimela, u fanela u shumisa mbeu ya vhuḓi i songo tshinyalaho musi u tshi ṱavha nḓuhu, u fanela u ṱavha nga khalaṅwaha yo fanelaho ine yavha tshilimo hune ha vha hu na dzi mvula nnzhi, u fanela u tsireledza nḓuhu kha zwikhokhonono zwine zwa ḽa zwi ṱavhiwa, u dovha hafhu wa fanela u dzula u tshi sheledza misi yoṱhe, u fanela u dovha hafhu wa ṱavha wo sia tshikhala vhukati ha dzi nḓuhu musi u tshi ṱavha, u fanela u ṱhogomela dzi nḓuhu wa dzula u tshi dzi sedza tshifhinga tshoṱhe.

Zwine ndi nga takalela u zwi ṱavha ngomu ngadeni yanga ndi nḓuhu, mavhele, maṱamaṱisi, dzi kherotsi na nyala na mitshelo yo yaho nga u fhambana.

Zwithu zwe nda lingedza u zwi ṱavha fhedzi zwi sa tshile ndi mavhele ngauri ndo a ṱavha nga khalaṅwaha i si yone, ndo ṱavha nga khalaṅwaha ine hovha hu si na dzi mvula ngauri mavhele a ṱoḓa mvula, zwiṅwe zwe zwa ita uri zwa sa tshile ndi uri ndo ṱavha nga mbeu yo tshinyalaho. U tshi ṱavha u fanela u ṱavha nga mbeu ine ndi ya vhuḓi i so ngo tshinyalaho, zwiṅwe zwe zwa ita uri zwa sa tshile ndi zwikhokhonono, zwikhokhonono zwo vha zwi tshi khou ḽa mavhele e ndavha ndo ṱavha.

Vhurotho vhu no itwa ho ḓala gurou vhu vha vhu si na mu.

Mukapu une nda takalela u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa mavhele, ndi u funa nga uri u a ḓifha nahone u a furisa. Zwiṅwe zwa zwishumiswa zwine ra zwi shumisa kha u ita mukapu wonoyo ndi mugayo wa mavhele, maḓi na swigiri na mafhi.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽa vhuswa kana mukapu wo bikiwaho nga makhaha ndo u ḽa nda u takalela ngauri ndo pfa u tshi khou ḓifha nahone.

Zwine nda ḓivha nga makhaha ndi uri makhaha a aluwa Afrika, a ṱavhiwa fhethu hune ha vha uri hu a fhisa ḓuvha ḽi a fhisa nga maanḓa. Makhaha a shumiswa sa zwiḽiwa kha vhuswa na kha mukapu, vhaṅwe vha a shumisa kha u fha zwifuwo uri zwi ḽe. Makhaha a aluwa sa mavhele, makhaha ri a shumisa kha zwiḽiwa ri ḽa one kha vhuswa na kha mukapu.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou ṱavha gurou ngomu tsimuni yanga. Maga ane wa fanela u a tevhedza musi u tshi khou ṱavha gurou ndi a tevhelaho, ni fanela u ṱavha nga khalaṅwaha yo fanelaho hune ha vha hu si na dzi mvula nnzhi, u dovha hafhu wa fanela u sedza mavu uri o fanela na uri u nga ṱavha gurowu yau, u fanela u shumisa mbeu ine yavha ya vhuḓi, mbeu yo tshinyalaho a i ngo fanela u shumisiwa, u fanela hafhu u ṱavha kha madindi a songo hulesaho, u dovha hafhu wa fanela u shumisa mbeu dzo linganelaho dzi si nnzhi dzi si ṱhukhu, u dovha hafhu wa fanela u sheledza lu songo kalulaho.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi khou ḽa dzi weetbix. Ndo dzi lugisela nga nḓila i tevhelaho ndo shela dzi weetbix kha tshigoḓelo, nda kona u shela mafhi a u fhisa, nda kona u ritha u swika dzi weetbix dzanga dzi tshi vha mukapu, nda shela swigiri, nda dovha hafhu nda ritha nda kona u ḽa.

Mukapu wa jungle oats.

Zwithu zwine nda zwi ḓivha nga mutshelo wa kiwi ndi zwa uri mutshelo wa kiwi ndi mutshelo wa muvhala wa buraweni nga nnḓa wa dovha hafhu wa vha muvhi mutshi.

Maapuḽa ndi nga a shumisa kha u bika na kha u baga, ndi nga dovha hafhu nda ita dzi dzhusi dza u ṅwa, nda dovha hafhu nda ita dzi salaḓi nga maapuḽa.

Dzhusi ya maswiri ri nga i ita nga nḓila i tevhelaho, ri fanela u thoma ra ṱanzwa maswiri ashu, ra swotola makanda a maswiri, ra tshea maswiri ashu a vha zwipiḓa, ra kona u shela aḽa maswiri a zwipiḓa kha blender, ra kona u funga blender ya blender maswiri u swika maswiri a tshi vha dzhusi, ra konaha u shela dzhusi kha dzi bigiri ra nwa.

Kha vhupo ha hashu vhathu vha fuwa mbudzi vha tshi itela ṋama, ndi vhona unga vhathu vha fanela u fuwa mbudzi u itela ṋama na mafhi ngauri ṋama ya mbudzi i a ḓifha nahone vhathu vha ṱuṱuwedzwa u fuwa mbudzi vha tshi itela ṋama na mafhi uri vha kone u ṱuwisa nḓala miḓini yavho. U na mbudzi dzine dza khou beba dziṅwe mbudzi ri a kona u ḽa ṋama ya mbudzi tshifhinga tshilapfhu ri tshi dovha hafhu ra wana mafhi kha mbudzi zwine zwi ḓo ita uri nḓala i fhungudzee na uri vhathu vha ḓi wane vha si khou renga dziṅwe ṋama mashophoni vhunga ṋama dzi tshi khou ḓura. U fuwa mbudzi ndi zwavhuḓi ri tshi dzi fuwela mafhi na ṋama.

Zwine zwa itea kha mithenga nga murahu ha musi zwiṋoni zwono ṱhukhuwa ndi zwi tevhelaho, vhaṅwe vha a laṱa mathenga kana vha a fhisa, huṅwe a ya dovha hafhu a shumisiwa kha zwithu zwo no nga misiamelo, dzi nguvho na zwiṅwe zwinzhi, huṅwe a ya rengisiwa nga uri a vha a mathenga ane a vha na mutengo muhulu nga maanḓa.

U ṱhukhula mathenga a khuhu zwi dzhia tshifhinga tshi tevhelaho nga u tou anganyela zwi nga dzhia mithethe i no lingana fumiṱhanu u swika furaru zwi tshi khou bva kha uri muthu u khou a thukhula nga luvhilo lungafhani. Zwine zwa sumbedza uri mushumo wo itwa zwavhuḓi ndi musi iyo khuhu yo sala i si na mathenga hu sina na thenga na ḽithihi na ḽiṱukuṱuku u sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi nahone yo ṱhuvhiwa zwavhuḓi.

Nga murahu ha musi lwo no bvisiwa lukanda lu nga vhulungea kana u vhewa nga nḓila i tevhelaho, lu nga vhulungiwa nga u thoma lwa ṱanzwiwa lwa vheiwa kana u pangiwa kha zwi tshikhafuthini kana matshekasi lwa kona u vheiwa firidzhini uri lu sa tshinyale, iṅwe nḓila ya u kona u vhulunga lukanda musi lwo no bvisiwa ndi u omisa nga ḓuvha lwa kona u vheiwa fhethu ho tsireledzeaho uri lu sa tshinyale.

Lukanda lwa tshifuwo lu nga shumiswa nga nḓila dzi tevhelaho nga murahu ha musi ḽo no bvisiwa, lu nga shumiswa nga u ita zwiambaro zwo fhambananaho na zwienda na mabannda na zwiṅwe zwinzhi zwine lukanda u lwo lwa nga ita zwone, lu dovha hafhu lwa ita mirumba na dzi ngoma dzine vhathu vha lidza dzone musi vha tshi khou tshina. Ndi zwinzhi zwine lukanda lwa tshifuwo lwa nga ita zwone musi lwo no bvisiwa.

A fanela uri mufhiso u vhe wo teaho uri lukanda lu sa vhaisale. Ndi zwa ndeme uri maḓi a yo a u fhisa mufhiso u vhe wo teaho ngauri zwi kona hafhu u vula mabuli kha lukanda hune mathenga a hula hone, lukanda lu dovha hafhu lwa kona u vha luṱere zwine zwa thusa uri mathenga a bve nga u ṱavhanya nahone zwi sa kondi. A fanela u vha o linganelaho kha mufhiso uri lukanda lu sa vhaisale, lukanda lu sa swe uri a bve zwavhuḓi.

Mafhi a fanela u vheiwa akha temperature yo linganelaho, a dovha hafhu a vheiwa kha zwithu zwine zwa vha zwo kuna zwine zwa ḓo dovha hafhu zwa thusa uri a dzule a kha temperature yo fanelaho. Uri zwitzhili zwi sa dzhene hu sa vhe na tshikha kha mafhi ayo a fanela u vheiwa kha zwithu zwo fanelaho a dovha a isiwa fhethu ho fanelaho uri a dzule a tshi khou rothola uri hu sa dzhene zwitzhili nahone avhe o vhulungeya.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba, hu na vhathu vhane vha to ita zwenezwo zwa u ṱanzwa lukanda lwa tshifuwo musi lwo no bvisiwa kha tshifuwo ngauri izwo vha to zwikona vha to vha makone nahone ndi kale vha tshi khou u zwi ita vha a zwi kona nga maanḓa vha na tshenzhemo khazwo zwa u ṱanzwa lukanda na mushumo wa mukumba.

Nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wa hashu kana vhuponi ha hashu ndi dzi tevhelaho, vha bvisa lukanda nga u shumisa lufhanga vha to tshea lukanda nga vhuronwane vha kona u lu bvisa vha tshi khou shumisa lufhanga, vhaṅwe vha shumisa zwanḓa nga u tou kokodza lukanda uri lubvhe, vha lu kokodza u swika lwu tshi bva.

Ee hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana zwa vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi. Hu vha hu tshi khou dzuliwa fhasi hu tshi khou fashiwa zwiṋoni zwi tshi dzhiwa zwa ṱhuvhiwa zwa bikiwa zwa ḽiwa vhathu vha tshi khou takala, vha tshi khou tshina, vha tshi khou ḓi mvumvusa nga zwenezwo zwa mvelele na sialala musi hu tshi khou batiwa zwiṋoni zwi tshi ṱhuvhiwa zwi tshi dovha hafhu zwa ḽiwa vhathu vha tshi khou tamba vha tshi khou dovha hafhu vha ḓi mvumvusa na u takala na u fhaṱa vhukonani na vhushaka hu tshi khou ḽiwa zwenezwo zwiṋono. Zwi vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa ri tshi khou vhona vhathu vho dzula vho takala vhoṱhe.

Miṱa ya hune nda dzula hone i ṱhukhula khuhu nga zwanḓa vha shumisa zwanḓa vha panga khuhu maḓini a u fhisa, vha i shela nga maḓi a u fhisa uri lukanda lu vhe lu vhutete uri mathenga a bve zwavhuḓi a sa konḓi nahone nga u ṱavhanya. Nḓila ine nda vhona i khwiṋe ndi nḓila ya u bvisa nga zwanḓa ngauri u tshi shumisa mutshini hu na huṅwe hune mutshini a u nga ḓo kona u bvisa mathenga maṱuku ane a vha a kha ḓivha maṱuku u tshi khou shumisa zwanḓa zwanḓa u a kona u vhona uri ndi gai hune khuhu yo salela mathenga wa kona u bvisa mathenga ayo nga zwanḓa.